Ni ngaya banngani, na humbela uri vha ni thuse.

Nṋe ndi vhona Forex hu u tshentsha masheleni ane a vha a khou bva kha ḽiṅwe shango. Ni khou a ḓisa kha shango ḽanu.

Hai, ndi vhona zwi songo tsireledzea nga uri zwi nga ḓi itea vha mu dzhiela hayo masheleni.

U tea u thanyela uri kharali a tshi khou shandukisa masheleni awe, a vhe o fhelela.

Ndi banngani.

Ndi FNB.

Forex i ya longa tshanḓa kha u hula ha ikonomi yashu. Nga uri haya masheleni musi a tshi bva kha ḽiṅwe shango, a tshi ḓa kha shango ḽa Afurika Tshipembe. Tshelede ya hone i vha yo no vha nnzhi.

Ndi nga apuḽaya uri ndi vhe kha tshipiḓa tsha havho vhano ita masheleni a Forex.

Ndi nga siye nda ita exchange fhethu huṅwe na huṅwe. Ndi nga ya nda ita kha bannga ya FNB fhedzi.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa.

Ndi nga ya nda dzhia tshi statement, tsha miṅwedzi miraru banngani.

Ee, ndi vhona zwo tea.

U ya banngani a fhedza a humbela uri vha mutshentshele phini.

Hai, ndi vhona i songo tsireledzea.

Hai, a yi ngo tsireledzea.

Ee, ndi zwa ndeme. Ndi nga ya kha Google, nda setsha uri ngoho eyo ndindakhombo i mulayoni naa.

Ndi nga ya nda humbela manedzha wa banngani uri a nṱalutshedze nga vhuḓalo.

UIF ndi tshelede ine ya dzhiiwa musi muthu a khou shuma.

Ndi u vhulungela muthu tshelede musi a tshi khou shuma.

Ni tea u dzhiela nṱha uri eyo medical aid ini tsireledza noṱhe sa muṱa naa, nahone i guma kha miṅwaha mingana.

Ndi basa na tshiḽipi tsha muholo.

Ndi mushumoni na kha UIF.

Hai, a tha thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ya vhuongeloni nda shumisa medical aid. Ndi ya tshibadela tsha public, nahone a thi shumisi medical aid.

Ndi vhona i tshi shuma kha maongelo oṱhe.

Ndi nga vha isa kha sibadela tsha public, hune vha ḓo kona u wana hone thuso hu si khou ṱoḓiwa masheleni.

Zwi a ni thusa kha uri kharali na nga ḓi wana ni khou lwala, na ya kha tshibadela tsha public na wana husina mishonga. Ni a kona uya kha tshibadela tsha private, na ya na shumisa heiḽa medical aid uri ni ḓo kona u wana mishonga.

U tea u ita ṱhoḓisiso kha bannga, kana kha vhathu vha funeral cover ye yo.

Funeral cover, ndi society ya mbulungano.

U tea u apuḽaya, a dovha hafhu a rumela zwidodombedzwa zwoṱhe.

I itiwa kha ofisi dza UIF nga uri ndi vhone vhane vha kokodza tshelede dze dzo dza UIF.

Ee, i ya katela nga uri kharali ni tshi khou lwala ni siho mushumoni. I a ni badela, ni a wana UIF.

UIF a i kateli muṅwe na muṅwe. I waniwa nga vhathu vhane vhono vhuya vha shuma fhedzi.

Ndi zwa uri, i khavara muṱa woṱhe naa? Na uri i khavara u guma kha miṅwaha mingana?

Arali muthu o balelwa u badela medical aid yaw, e a i mutsireledzi. Zwine zwa fhedzisela houḽa muthu a si tsha wana thuso.

Zwibugu ndi zwa ndeme, u itela uri hoyo muthu avhe na vhuṱanzi ya uri o vha a kho ḓi badela tshelede ya sosaithi.

Ee, zwo muthusa nga uri o wana mbulungo ya maṱhakheni.

Ndi nga uri vhathu vha ofha lufu. Ri tea u lingedza, u dzulela u amba nga ha lufu, uri vhathu zwi ḓo leluwa uri vha ṱanganedze.

Ee, nga uri lufu lu hone ende musi lufu lu tshi ḓa ri tea u dzula ro ḓi lugisela.

Kha tshifhinga tsha u lindela, vha vha kho ṱoḓa u vhona uri vhathu vho nwaliswaho, a vho ngo ṅwaliswa nga uri ndi vhathu vhane vha vha na malwadze kana vha tsini na u lovha.

Hai a tha thu vhuya nda kwamea, nga tshifhinga tsha u lindela kha phoḽisi.

Ee, vha a ḓivha vha vha vha khou tendelana na milayo yo nwaliwaho hanefho.

Ee, uri vhathu vha vhe vho tsireledzea.

Zwi vha kwama nga uri vha vhavhili vha vha vha khou ḓivha zwine vha khou ita.

Zwivhuya ndi zwa uri zwi tsireledza muṱa woṱhe.

Ndi vhona zwi khwiṋe uri hu vhe na puḽane nthihi, ine ya vha yo tsireledza muṱa woṱhe nga uri muthu u vha a khou badela tshelede heneyo nthihi kha muṱa woṱhe. U fhirisa musi a khou badela ya muthu muṅwe na muṅwe.

I thusa nga uri puḽani heyo, i vha yo katela zwithu zwoṱhe. Zwine zwa sia muṱa u si tsha ntsha na peni.

Ndi zwiḽiwa na vhulalo.

Hai, a thi a thu vhuya nda thusa muṱa wanga kha u khetha pulane ya mbulungo.

Hundred rannda, ndi nga uri i vha i khou vhulunga muṱa woṱhe.

Ee, ndi a tendelelana na zwo.

Hai, a tha thu vhuya nda litsha phoḽisi nga nṱhani ha u ḓura ha mutengo.

Vha zwi vhona zwi zwithu zwa mirafho ya vhaaluwa.

U tea u ṋetshedza tshelede ya ndiliso.

Ee, ndo no vhuya nda ya kha mbulungo ye muṋetshedzi wa tshumelo a shumisa nga yo zwithu zwoṱhe zwavhuḓi. Yo vha i mbulungo ya nṱhesa nga maanḓa, hone yo ṋakesaho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa.

Hai, thi nga si i khethe nga uri muṱa u vha u hone, uri u ṋeye heyo nyeletshedzo.

I nga vha ya uri nga zwifhinga zwa lufu, vha tea u ḓisa goloi dzo linganelaho vhathu.

Uri vhahulise ikonomi ya Afurika Tshipembe.

Vhashumi vha ya ri vha tshi fhedza u shuma, kana vha tshi yo kiḽeima tshelede yavho ya UIF, vha sala vha si tsha i wana.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri munikelo wa UIF u ya thusa, kha uri musi muthu a si tsha kona u shuma. Hu a ḓivha na masheleni ane a a wana murahu.

Hai, a dzo ngo tea u engedziwa nga uri dze dzo dzine vha dzi wana tshelede, dzi vha dzo lingana tshelede ine vha kho i wana ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Vha tea u sedza uri tshelede ine vha ḓo i wana murahu ndi nngafhani. Nahone, iyo tshelede ine vha kho i wana murahu, ndi yone naa, yo fanelaho uri vha i wane.

Dzi nga vha thusa kha uri hayo masheleni ane vha ḓo a wana, vha nga kona uri vha renge zwithu zwine vha zwi ṱhoga, nga tshifhinga tshenetsho tsha musi vha sa shumi.

Ita khumbelo yanga ya u thoma ya garaṱa, ndo ri ndi tshi swika hafhaḽa houḽa muthu a mbudzisa madzina anga, maḓuvha anga a mabebo, ID number, na zwidodombedzwa zwanga khathihi na email yanga. Nda ri ndi tshi fhedza, a mpha luṅwalo fhedzi ṱhoḓea dzo vha ID yanga na proof of aḓirese yanga fhedzi.

A tho ngo vha na khaedu kana mbilahelo musi ndi tshi ḓadza fomo dza garaṱa ya tshikolodo.

Ndi nga mu ṋea nyeletshedzo ya uri musi a tshi nanga garaṱa yo teaho, u tea u sedza uri garaṱa iyo i nga si ḽe tshelede nnzhi naa.

Thoma nda sedza uri ndi ifhio garaṱa ine ya vha na dzi bank tshadzhisi nnzhi. Zwine zwa vha zwa ndeme vhukuma kha nṋe, ndi zwa uri eyo garaṱa ine nda kho i shumisa, i ya mpha naa tshelede ṅwedzi muṅwe na muṅwe ṱhukhu ṱhukhu ya u ḓadzisa.

A thi ngo vha na tshenzhelo musi ndi tshi ita garaṱa ya tshikolo.

Muṅwe muthu anga khetha akhaunthu ya u vhulunga tshelede nga uri akhaunthu ya u vhulunga tshelede, i afha kuṅwe ku tshelede kuṱukuṱuku nga nṱha.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho, ndi akhaunthu ine na panga tshelede ine na vha ni si khou i shumisa, i ne na vha ni khou to vha no i vhea banngani.

Zwithu zwavhuḓi zwa u thoma dibosithi yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku, ndi zwa uri heiḽa tshelede i a hula, i a engedzea.

U vula dibosithi yo dzudzanywaho, zwo thusa muthu kha uri musi o vula he yo diposithi a tshi kho ḓi panga tshelede kana a tshi khou vhea yeneyo tshelede. Tshelede yawe i vha i tshi khou engedzea i tshi khou engedzea. U swikela musi a tshi pfa uri ene tshelede yawe, yo swika tshithu tshine a khou nyaga u tshi renga.

A thi ḓivhi zwipikwa zwa tshifhinga tshilapfu zwine na nga zwi dzudzanya u shumisa account ya deposit yo dzudzanywaho.

Bannga i vhuyelwa nga uri musi havhaḽa vhathu vha tshi yo panga tshelede dza vho kha dzi deposit, yone i mbo ḓi dzhia heiḽa tshelede heiḽani ya hafha vhathu vhane vha khou ṱhoga loan. Vhathu vhane vha khou ṱhonga loan, vha dzhia tshelede heyo ine vha khou i ṱhoga, vha vhu vha i vhuisa musi yo no engedzea nga mannḓa. Zwino havhaḽa vhathu vha bannga vha mbo ḓi dzhia heiḽa tshelede, vha yi vhuisa kha dze dzo dzi account. Heiḽa tshelede ya musi muthu a tshi badela loan, a dovha futhi a engedza iṅwe nga nṱha vha dzhia heiḽa ye a engedzwa nga nṱha ya vha yavho.

Ee, ndi nga humbula u shumisa iṅwe u itela u vhulunga tshelede ya yunivesithi kana ya goloi. Nga uri kharali ndi khou vhulunga tshelede nkene, havhaḽa vhathu vha bannga vha mbo ḓi engedza uri i swikelele zwine nda khou ṱoḓa u i vhulungela zwone.

Ndi nga ḓi imisela u valela tshelede yanga kha dibosithi yo dzudzanywaho, lwa miṅwaha mivhili.

Muthu ane a vhuyelwa vhukuma, ndi muthu ane avha o panga heyo deposit, husini bannga lini.

Khombo dza u vhea tshelede yanu yoṱhe kha diphosithi, ndi dza uri hu ya swika hune bannga ya shotha nga tshelede. Ha vha uri iṅwi ni nga si tsha kona u yo ntsha heiḽa tshelede yanu yo fhelela.

Ee, ndi vhona dzo tea na vhaswa nga uri vhaswa vha vha vha khou wana tshikhala tsha u vhulunga masheleni avho. U itela musi vha tshi hula uri vha vhe vha na masheleni o vha linganaho.

Tshedzo ya uri musi a tshi vula heyo deposit, u tea u i vhea lwa tshifhinga tshihulwane uri na mbuyelo ya hone i vhe nnzhi.

Ndi nga uri musi no vhea tshelede yanu lwa tshifhinga tshilapfu, hu vha huna fhethu huṅwe he na sedza hone.

Tshelede ine na i hola nga uri heiḽa tshelede ine na i hola, i vha i tshi khou fhungudzea.

Mbuyelo ya mvelelo dzo dzudzanyeaho ndi ya uri tshelede ya hone, i vha i khou gonya. Fhedzi ya mvelelo i shandukaho ndi ya uri, mbuyelo ya hone na yo i vha i tshi ita i tshi shanduka, i tshi gonya i tshi tsa.

Mvelelo yo dzudzanywaho i tsireledza vhavhulungi nga uri tshelede ya hone i vha i tshi khou engedzea, nahone kharali vhavhulungi vho vhulunga masheleni a vho, a huna hune heyo tshelede ya ḓo ya hone. Nahone, tshanduko dza makete dzi a gonya.

U tea u ṱhogomela uri tshelede yawe, yo fhelela naa.

Ee, nga uri mvelele dzo dzudzanywaho, tshelede ya hone i a engedzea. Fhedzi kha makete i dzula yo to ralo.

Ee, mobile money i thusa badi kha u langa tshelede dza vhathu ngauri kha mobile money a zwi nga ṱoḓi uri ni vhe na tshelede ya u ṋamela thekhisi ni sokou ya dzi banngani uri ni kone u sendela khonani yaṋu kana muṱa waṋu tshelede, ni a kona u senda nga tshelede tshelede yeneyo nga founu.

Life cover i nga vhulunga, ya dovha hafhu ya ri ya renga zwiḽiwa zwa lufu na mabogisi na zwoṱhe.

Ndi hezwila zwa uri musi ni tshi yo vula banngani ni tea u ṱuwa na proof of address.

Zwavhuḓi zwine zwa nga itea ndi zwa uri heiḽa loan heiḽani i vha i si tsha engedzea nga ntha ni ḓo badela interest ṱhukhu.

Akhaunthu ya bannga ndi hafho hune na vhulunga hone masheleni aṋu.

Vha nga ita uri muṅwe na muṅwe a kone u ḓi vulela akhaunthu a hayani kha founu yawe.

Zwi nga nnyita uri ndi vhenge u hadzima tshelede ngauri ndi vha ndi khou yo badela heyo loan lwa miṅwaha minzhi minzhi.

Uri ndi badela vhugai nga ṅwedzi.

Nyeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone ndi ya uri vha teya u vha vha na tshelede ine ya dzhena kha akhaunthu ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe, nahone tshifhinga tsho badela loan tshi vha tshi tshilapfhu vhukuma ngauri ni vha ni khou badela na interest.

Ndi nga vha vhudza uri mobile money i a thusa kha uri ni a kona u renga zwithu zwo fhambananaho kha founu yaṋu ni si khou ya vhengeleni zwithu zwingaho airtime na muḓagasi.

Ndo vha ndi tshi nga vhulunga masheleni.

Ndi nga humbula uri hezwi zwithu ndi zwithu zwavhuḓi nga uri muṱa wanga u ḓo vha u khou wana tshelede.

Ndi nga mu vhudzisa uri ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi.

Ndi nga muvhudza uri lufu lu itea tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe zwino ndi ngazwo ri tshi tea u dzula ro ḓi lugisela.

Ndi nga muvhudza uri mobile money ndi yone ine ya leludza u ita zwithu kana u renga zwithu zwi ngaho airtime nga muḓagasi.

Ndi nga ṋanga nnḓu ine ya vha na mbuelo nnzhi.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ni si ḓi wane ni khou badela tshelede lwa tshifhinga tshi nzhisa u fhirisa tshifhinga tshe na no tea u badela tshone.

Ndi nga vhudzisa uri eyo loan ndi ḓo i badela lwa tshifhinga tshingafhani nahone ndi badela vhugai vhugai nga ṅwedzi.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri life cover ndi tshithu tsha ndeme vhukuma vhutshiloni nahone i ya thusa ngauri i khavara mbulungo yoṱhe u bva kha bogisi, zwiḽiwa ya dovha vha hafhu ya khavara na furniture, ya dovha hafhu ya sia ku tshelede i kuṱukuṱuku kwune vhene vho sala vha ḓo isa phanḓa ngayo vhutshilo.

Tshiitisi tsha ndeme tshine nda nga vha vhudza uri vha vule akhaunthu ya banngani ndi tsha uri musi una akhaunthu ya bannga u ya kona u vhulunga masheleni awu nga nḓila yo tsireledzeaho ngauri kharali masheleni a u tshi dzula u nao tshanḓani zwi a itea wa ṱangana na mavemu a u dzhiela yeneyo tshelede fhedzi kharali i banngani i vha yo vhulungea.

Mu eletshedza uri u tea u dzhia insurance ya vhutshilo u itela uri a kone u vhulunga vhafunwa wawe na muṱa wawe.

Ndi nga mu eletshedza uri masheleni awe a vha o vhulungea nga maanḓa.

Ndi ya uri musi ndi tshi lovha a vho ngo tea u ntsha na peni life cover i ḓo ṱhogomela zwithu zwoṱhe.

Ndi zwauri tshelede ine nda khou yo i badela nga ṅwedzi ndi nngafhani.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri u tou badela loan ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Yanga ya u thoma ya vhuḓi kha portfolio yanga ndi mmbete.

Zwi a ita uri vha pfhesese uri masheleni a vho a vha o vhulungea.

Ndi nga vha vhudzisa uri iyo life cover ndi badela vhugai nga ṅwedzi.

Mu vhudza uri musi a tshi lovha kana muthu ane a vha tsini naye a tshi lovha ha nga tei u ḓifha thaidzo ya uri u ḓo mu vhulunga nga mini life cover i ḓo vhulunga yone iṋe.

Ndi nga khetha uri ndi si tsha dovha futhi hafhu nda dzhia maṅwe masheleni kana iṅwe loan.

Ndi nga ṱalutshedza uri life cover ndi hune nda panga hone masheleni nga ṅwedzi u itela uri kharali ni tshi lovha kana muthu e na muṅwalisi a tshi lovha ni kone u vhulungelwa.

Ndi dza uri life cover ndi tshithu tsha ndeme vhukuma ndi nga muvhudza uri life cover i khavara zwithu zwoṱhe nga ḓuvha ḽa mbulungo, ndi nga mu ṱalutshedza uri ene muṋe kana vhathu vhe a vha ṅwalisa musi hu tshi ḓa tshipiḓa tsha mbulungo kana muthihi a tshi lovha vha nga si tsha tea u badela tshelede fhedzi heyo life cover i ḓa ya ntsha zwithu zwoṱhe ya ḓadzisa ngau ntsha tshelede ṱhukhuṱhukhu ine vhane vho sala vha ḓo kona u isa phanḓa vhutshilo ngayo.

Ndi nga vha vhudzisa uri iyo life cover i mpha tshelede nngafhani nahone ndi vhuyelwa nga zwifhio.